Ge o le mokgwetsi wa sefofane kgotsa o batla go nna mokgweetsi wa sefofane o tshwanetse o dire dirutwa tsa Maths and Physics, ebile o kgona go ithutela ko yunibesiting ya Gauteng kgotsa ya Limpopo go kgweetsa difofane kgotsa go ithutela go kgweetsa difofane.

Go ama sentle ka gonne ge o kopana le batho o interact-a wa bua o kopana le batho eseng go dula o le one fela dilo disele yanong ge o le mo tereneng lo le bantsi la buisana la tlotla lwa itsane.

Ke bakgweetsi ba Bolt kgotsa le ba Uber ka gonne ba dipalangwa tsa botlhe ditekesi ga bana tirisano mmogo, ebile ba betsa batho ebile ba tlhekefetsa batho mo ditseleng ge batho ba Uber kgotsa ba Bolt ba pega bona bare batho ke ba bone batho ba di-taxi ba bua jalo. Ke ka moo kereng ba Uber le ba Bolt ba nale tirisano mmogo e seng ba ba ditekesi.

Nnyaa, ga ke rate go nna mokgwetsi wa taxi ebile ga ke rotloetse ope wa ka wa bana kgotsa mongwe o ke mo itseng gore ba tle ba nne bakgweetsi ba di-taxi. Ka gonne di taxi bakgweetsi ba di-taxi ba lenyatso ebile ga ba tlhompe bapalami ba bone ebile ga ba tlhompe le batho ba ba bakgweetsi ba bangwe mo ditseleng ba ba betsa ebile ba ba abuse-a.

di baesekele go ya ka tiro ka gonne ba kgona go ba di ba utswetsa ba le ko tirong ba sena madi a go tla, ebile distance ya bone e ba e go ya mmerekong ka dibaesekele tsa e telele ke ka moo kereng ga go kgonagale gore ba ye ka dibaesekele kwa ditirong.

Gore go nne monate ge o fofa ka sefofane bapalami ba difofane ba nna le dibete gore ba ikhutse ka gonne ba kgotsa ba palama di ura di le dintsi gore ba kgone go nna le dibete gore ba robale ge ba lapile ba seke ba dula fela.

Ge bakgweetsi ba di-taxi ba tlatsa tekesi ya bone phetelela ba kgona kgotsi ya ditsela ebile taxi e kgona go robega. Ebile ko pele kwa ba kgona go di-fine ko ma-traffic officers ebile ga gwa letlelelwa go tlatsa taxi phetelela ka gonne ga ese molao.

Nnyaa, ga ise ke tsamaye be ke seiwe ke bese ka gonne bakgweetsi ba dibese ba phela ba ntse ba le mo nakong ya go tsaya motho.

Di ba tlhotlheletsa ka gore ge ba pagama diterena gwa rekisiwa mo ditereneng, ebile ge o pagama terena tlhotlhwa kgotsa price ya teng e kwa tlase thata go compare-a le dipalamo tse dingwe.

Mo tseleng go nale di tse batho ba tshwanetseng go tsamaya mo go yone le tsa batho ba ba ka di baesekele ka gonne se se thibela gore go seka ga nna le dikotsi kgotsa tlhakatlhakano mo tseleng. tsela ba e bitsa pedestrian mark ke mo go tsamaiwang batho mo tseleng ge traffic ele busy mme go nale mo line e tshwanetse go baesekele kgotsa batho ba ba tsamayang ka dibaesekele ba tshwanetse ba mo teng.

Ge di-taxi di tletse ko direnkeng ke tlhakatlhakano ebile batho bangwe ba palama di-taxi tse ba sa tshwanelang go di pagama ko direnkeng di tletsetletse ebile ke modumo fela teng wa goiwa gore o tle o pagame ebile ga ba go botse gore o ya kae. Ebile batho ba ba rekisang ko direnkeng ba latlhegelwa ke di-business batho ba di-taxi ba disturb-pa business ya bone, se se tla ka gore tshwanetse di-taxi di nne mo line-ng ebile di nne kgole le di renke kgotsa di nne mmalwanyana le di renke ebile ba di ka di seke di a tlala ko direnkeng.